Andiqondi uba lunenxaxheba enintsi eliyidlalileyo uluvo lwabo ngoba amanina amanintshi asaqhubekeka nokudlala umbhoxo and afuna uwusapota umbhoxo ayawusapota.

Mna ndithanda ikakhulu uTikTok ngoba awubhatalelwa mali uze ukwazi ubukela. Udinga nje ube uneintanethi.

Ndingakhuthaza ikakhulu i-netball kunye ne-volleyball kuba ndizithanda ke zona. Ingazizo endinezakhono zazo zoba nxa ndicebisa abantu ndiziveze.

Eyona nto ndiyithanda kakhulu kunazo zonke kukujima ngoba ke kundigcina ndidlamkile, ndisemandleni. Kokona ndikuthanda kakhulu ukogqitha zonke. Ezinye ziye zilandele ke emveni kwako.

Ziluncedo ngoba zibapriphere uba xa bekhula bebadala befuna uba babe ziinkokheli kwizakhono ezikumila kunjalo bafike kwesaa steyiji sebeyazi uba kwenziwa njani.

Hayi, andibazi amagama wabo, andifuni uxoka. Ayiyo nto efane ndiyibukele. Into endiyibukela kakhulu yisoka.

Heyi, ndandingekazalwa. Ndandisendizelwe, ndinonyaka omnye phofu. Andina-experience ngayo uba kwakunjani na kodwa ke ndiqinisekile abantu ababekhona baziva be-proud kakhulu ngalo eli qela loMzantsi Afrika.

Ndingamcebisa uba makahambe aye enyuvesi ayofunda, aqhubekeke nezifundo zakhe ngoba le afuna uyenza into ayina-guarantee yoba iya kuqhubeka kude kube nini and izamphilisa na okanye ayizumphilisa. Kanti ukufunda sisakhono sobomi. Akukho mntu unawusaxutha kuwe.

Njengoko besendibalulile ngaphambili uba eyona mdlalo ndiwuthanda kakhulu yi-soccer, eminye le andifane ndiyibukele. As a result andibazi nabadlali bayo. Ndiyibukela nje ngelo xesha.

Hayi, andinalwazi ke kuba ke ndandisemncinci ngelo xesha, ndandisenonyaka omnye qha ndizelwe. Andiyazi neyayiqhubeka phambi koba kube kanti uyawina eli qela. Andiyazi neyenza, nomehluko owenzekayo ke ngoku emveni koba seliwinile.

Zibaluleke ngokuba kaloku ziyabancedisa uba mabaphume kwizinto ezingeendawo ezidibene noba babe befunda ubutsotsi nezinto ezingabhadlanga phaa esitratweni babe bhizi zizo.

Owona mdlalo endiwukhumbulayo endake ndawubukela ngoweWorld Cup iFIFA yango-twenty ten owokuqala woMzantsi Afrika apho khona uSimphiwe Tshabalala waye waskora i-goal lokuqala lokuvula loo ndebe eskorela iSouth Africa. Wawubaluleke kakhulu ke lo mdlalo kuMzantsi Afrika wonke jikelele.

Kunokubanceda ngoba bakwazi uba xa bedibene nabanye abantu kufuneke bazive njani xa kukho izinto ezinothi zingabakhuthazi ezi bathethwayo okanye ezenziwa ngabo bantu.

Angalisebenzisa elo thuba ngoba okokuqala, akwazi uhamba ebona iindawo angazange wazibona. Okwesibini, akwazi udila neemeko azawuthi ahlangabezane nazo as engumntu okhulayo.

Ndingayicebisa ndithi udlala kwayo ibhola yomnyazi nabanye abantwana kungayenza iphele isakha ubuhlobo obutsha nabanye abantwana eyawuthi idlale nabo.

Isizathu sokuqala esibangela uba mazibaluleke ezemidlalo empilweni lutsha, okokuqala ziyayivula ingqondo, umntana akwazi uba acinge out of the box. Eyokwesibini, umntana imgcina edlamkile esemandleni. Okwesithathu, iyakwazi uba imqoqe aphume entweni ezingakhiyo.

Ndingaqinisekisa oko ngokuthi ndingamniki ixesha elinintsi efowunini. Ndimlimithe efowunini abe nexesha alaziyo uba funeke edibene nefowuni ixeshana, angahlali kuyo imini yonke.

Amabala ezemidlalo akhoyo kwisikolo sam libala lomnyazi, libala lebhola ekhatywayo nebala lebhola yombhoxo nebala lobaleka.

Esona sixhobo ndingasikhetha yifowuni kuba yona ineento ezinintsi angakwazi uba afunde ngazo angadlali zevidiyo. Izinto ezinjengoba adawunlowude into ezifundisayo phinde futhi angene nakwi-intanethi xa kukho loo nto ifunisayo i-intanethi esikolweni.